Njengomuntu oyiphuzela amanzi amponjwana nothandayo ukuphuma eye endaweni zokuncebeleka zasebusuku noma emini kuzo iyindawo ey'fana namafestivali noma amakhonsathi. Kuyangisiza ngoba lapha engisebenza khona umsebenzi engiwusebenzayo onencindezi kakhulu noma phecelezi i-stress ngakho-ke, uma ngabe ngithola isikhashana sokuthi ngiphume ngiyoyijabulisa endaweni zama-music festival noma ama-concert. Kwenza ukuthi ngijabule nami emphefumulweni wami, ngikhohlwe ukuthi ngiyasebenza noma ngikhohlwe incindezi engisuke ngibhekene nayo ngaleso sikhathi lokhu kuyasiza kakhulu impilo yami.

Isinyathelo esengisithathile mayelana nokwenza into engiyithandayo enginekhono layo okuwukulingisa ukuthi ngivule ikhasi lika-TikTok, okuyinkundla yokuxhumana lapho khona ngiqopha amavidiyo, lapho ngilingisa khona amahlaya. Lokho kuzongisiza ngoba omunye umuntu uma ngabe ewathanda amahlaya wami uyakwazi ukuthi enze into ekuthiwa yi-repost, uma ngabe e-riphosta okusho ukuthi baningi abantu abazowabona amavidiyo wami wamahlaya ebese kuyangidumisa lokho. Uma ngabe sengidumile kuyaba khona iyinkampani noma ama-organisations afuna ukusebenzisana nami ngoba ethanda umsebenzi engiwenzayo, lokho bese kufaka imali njengento engiyenza ukuqhuba isikhathi enginekhono kuyo.

Izindlela ezimbalwana engizisebenzisayo futhi nengizithandayo ukuthi ngincebeleke kanti-ke futhi isizathu sokuthi ngizithande lezo yindlela noma iyindawo, ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngiphume nowakwami nabangani bethu. Siye eyindaweni eyindaweni zokujabula ey'fana nama-clubs, ama-music concerts, ama-theme parks lapho siyasizakala singabangani noma iyithandani ukuthi sikwazi ukuxhumana, sikwazi futhi ukuthi sikhulume sixoxe kube mnandi sikhohlwe yikho konke okunye esibhekane nakho okwasemhlabeni, sibe sijabule ngaleso sikhathi.